Ke kopa thuso ka data ya ka e fetileng, empa ke so e sebedise. Ke utlwa ho sa kgonahale hore ebe data e ke rekileng metsotsong e mashome a mararo a fitileng e be e se e fetile. Kannete, ha ho kgonahale data e ngata hakanakana, ha ke so download-e ha ke so upload-e letho, empa e se e fetile. Tjhe, ha ho kgonahale. Ke kopa ho thuswa ka taba ena jwalo ka moreki kannete ha ho kgonahale. Ke kopa le shebe hore na ke eng e sebedisitseng data ya ka.

Hore ke iphumane data ya ka e qeta beke. Taba ya pele, e ke e etsang ke ya hore ke sebedisa data ho tsamaisa melaetsa le ho amohela melaetsa. Hang ha ke qeta ho etsa jwalo, ke a e kwala. Sena ke ho hlalosa hore data ya ka ha e dule e butswe. Seno se mpolokela data. Ntlha ya bobedi hape ke ya hore ke kwala data di-App-ong ka bonngwe ka bonngwe. Sena se re ke fumana melaetsa ya WhatsApp. Ha ke kena WhatsApp-ong, ke fumana melaetsa ya Facebook ha ke kena Facebook-ung ha ke kwetse di-data tsa di-App tsena. Taba eno e nthusa hore data ya ka e qete beke e se ka fela ka pele hobane ke a e lekanyetsa.

Di-data bundle tsa ka ke di reka shop-ong. Ka ho etsa jwalo, ke ke bone di tla di le ngatanyana ho feta ha ke ithekela tsona. Mme ke a o eletsa le wena mokgotsi hore kannete o di reke shop-ong. Haeba o batla data e leng hore o tlo kena ho yona dikgokanyong tsa marangrang, o ka e reka e le jwalo. Haeba o batla data e leng hore o tlo tla o kena ka yona ya ho etsa diphuputso tse itseng, o ka e reka e le jwalo, o ka boela wa di reka wa di reka o di kopantshe di-data tsenono. Ka sekgowa ho thwe ke internet data ebe o tla etsa dintho tsa hao kaofela tlasa data eno. Mohlomong ya beke ya beke tse pedi ho na le ya bosiu ho na le ya motsheare. Ha o entse jwalo, kannete o tla be o bolokile tjhelete, empa o fumane data e nang le boleng.

Moratuwa ke hlokomela hore ho latela ka mokgo theko ya data e ntseng e phahama ka teng. Kannete ha ke sa tlo kgona ho reka data ya kgwedi le kgwedi. Ke bona eka ho na le nako e tla fihla. Ke sa bue le wena kapa o sa nfumane dikgokahano tsa marang rang ka lebaka la boturu ba data. Ditheko tsa yona di phahame hona hona hona ho kannete moratuwa, mme taba ena nang e boima hobane boleng ba tjhelete kannete bona ha bo phahame, empa ho phahama theko ya data. Ne ke re o hlokomele senana. Kannete o se tsebe ha ke tsebe na ebe wena o hlokomela jwang ka boemo bona?

Ke hlokomela hore data ya ka e ntse e le ngata haholo, le ho ja e tlo fellwa hara bosiu bona botlang jwale ne ke kopa ho etsa potso ya hore na ho na le monyetla kapa kgonahalo ya hore nka fetela le yona letsatsing le tlang. Letsatsing le hlahlamang. Ke e sebedise ho fihlela e fela empa e se ke a feela bosiung bona. Ke botsa sena hobane ke hlokomela ditjeho tse boima, tse thata le tse phahameng tsa data. Jwale kannete ne ke kopa ho botsa hore na nke se thuse hore data ena ya ka ke fetele le yona letsatsi le hlahlamang na? Ke tla lebohela thuso ya lona bahlomphehi.